Pele ho dintho ka ofela, re tlameha re hopole hore batho ba tsofetseng ba kgutlela morao e ba bana. Jwale re tlameha hore re hlokomele batho ba tsofetseng jwalo ka ha re hlokomela bana. O tlameha ho dule ho na le mooki, e leng hore o dutse o hlokometse batsofe. A dula a hlokometse hore motsofe o jele, motsofe o nwele metsi, motsofe o sekono. Ba bang ha ba sa kgona hore ba ikise toilet. Tlameha a check hore motsofe, pampers ya hae ha ya tlala mosese kapo ha ya tlala number two. Jwale ke dintho tse leng hore re tlameha re di hlokomele. Batsofe tlameha ba dule ba le sekono ba nkga ha monate. Ho be le di-activity tse leng hore ba di etsa, tse leng hore ha ha ba dule ba dutse nqeng e le nngwe, tse tla etsa hore mesifa ya bona e dula e otlolohile. Ba sekebe ba dula ba lla ka bo masapo jwalo jwalo.

Phapang pakeng tsa moriana wa mokokotelo le moriana wa nnete ke hore, moriana wa nnete o tla bontsha hore o aprroved hore o ka nowa. O tla bontsha hore o test-uwe e ne o loketse hore o ka nowa ke batho. Moriana wa mokokotelo o tla bo sa bontshe le hore o kila test-uwa. O tla bo sa o se na le ho bontsha hore o loketse hore o ka nowa ke batho. Jwale bana beso ne ke kopa hore re itlhokomele he. Ha re ha re ha re sebedisa meriana, re shebe meriana e leng hore e ya bontsha hore e loketse hore e ka now a, e ka sebediswa. Re sekebe ra nka ena e re sa tsebeng hore na ha e fihla mmeleng wa hao e tla etsa eng. Re shebe enana e leng hore e ya bontsha hore e na le tokelo ya hore e ka nowa ke batho. Ke a leboha.

Ho ya ka nna nna ke bona batsofe. Batsofe ba fumana tlhokomelo e lekaneng dipetlele. Hobane ha o fihla sepetlele kapa clinic-ing, ke batho be leng hore ba potlakela hore ba ba thuse hobane ke batho be leng hore ba se ba hodile dilemong. Mme o batla hore ba qetuwe ka bona, ba hle ba ba ba fete tseleng. Wabona ha o tla ntlheng ya ya batho ba baholo teng, mmuso wa rona ke bona o etsa o etsa mosebetsi o kgapatsehileng.

Ke bona ho ka ba molemo ha batswadi ba ka feletsa bana ba bona ha baoki ba etela bana dikolong. Motswadi ka mong a kene le ngwana hae ha a lo hlaba thibela pelehi. Ko re ho tle ho fedise taba ena ya hore bana ha ba ngwana ha a kgona ho hlaba hobane eng. Hobane ba na le mabaka bana ba rona, ba na le mabaka, ba na le karabo ya ntho e nngwe le e nngwe. Jwale ke utlwisisa hore ha motswadi a ka ba teng ha ngwana a lo hlaba thibela pelehi, ho tla batla ho le betere. Ebile le baimana ba bangata dikolong, ke utlwisisa hore ba tla fokotseha hobane jwang kapa jwang ngwana o tlo hlaba. Jwang kapa jwang ngwana o tlo kgona hore a fumane thibela pelei. Mme sena se tla etsa hore bana ba fokotsehe, ba fokotse ho ima haholo dikolong.